Tjhehe, tjhelete eo re e fumanang ya UIF, ha e lekane ditlhoko tsa ka tsa kgwedi le kgwedi, hape tjhelete ena ha ke tsebe ke bokae ha e kopana kaofela, yona e nyane ka tsela ena e makatsang.

Ke bona ho nepahetse hore motho o be le insurance ya koloi. Nna nka e nka insurance ya koloi, hobane e molemo ha koloi ya ka e utsuwe, kafo e na le mathata, e phethohile kapa e tjhaisitse, ke tlo fumantshwa koloi e ngwe ke ba ha insurance.

Ke bona e le taba e ntle haholo le bona ba kenyelletswe tabeng tsena hore ba tsebe ho thusa bomme, ka nako eo ba tswang ho lo pepa ho ba, ke nako eo ho tla bo hole boima ho bona hore ba sebetse ka thata jwale, bontate ba tla be ba le mahlakoreng a bona ho ba thusa.

Dinyollelo tsa banka ya ka di phahame haholo. Ntho tse ding ke tsona tse etsang hore o ipotsa dipotso hore na o tla e tshepa jwang banka ya hao, e sale o sebedisana le yona lemo lemo tsena, ha di nyollo tsa teng se di phahame ka tsela ena e makatsang.

O ka romella nkgono tjhelete ka PEP kapa wa romella nkgono tjhelete, ka Shoprite le poso le yena wa kgona ho romella nkgono tjhelete ka yona e ka fihla ho nkgono e bolokehile.

Jwalo ka ha batho ba ba le bangata ba leloko la ka, ke tla kgetha batho bana ba bahlano hobane ba na le kelello le tshebediso e ntle ya tjhelete. Ke tla kgetha Rorisang ho ba o na le kelello ebile le yena o na le tjhelete tsa hae, le lepato la ka thelete tsa ka ha di fihletse matsohong a hae e tla ba lepato le letle le hore ba setseng lehaeng ba tla sala, ba hlokomelehile ka tjhelete e setseng lepatong la ka. E mong e ke tlang ho kgetha ke Kananelo, hape e mong e ke tlang ho kgetha ke Neo ke bona fela ba nang le tjhebelopele tjheleteng le kelellong.

Ha motho a kentse motho life insurance-ng, ho tlameha ho nkuwe bohato hore na ba amana jwang, batho bana ba babedi. Hape le ha motho a ka ba a hlokahala ka mora hore motho eo a ebe o inshorile life ho nkuwe mehato le diphuputso ho shebuwe hore lefu la hae na ke la ka bomo, kafo ke lefu la natural.

Ka kelello ya ka, kgwebo ena ya matjhonisa ha e molaong ho hang, ho ba le interest e ba e batlang e phahame ka tsela e makatsang, e tshwana le yona tjhelete eo e ba e kadimmeng dia lekana ka bo tsona di le pedi. Le batho ba bang ha o kadimme tjhelete ho bona, ba dula ba o setse morao, ba sa o fe phomolo, ba dula ba dutse le wena ka koloing, haeba o kganna koloi ba ntse ba o emella fela hore ba batla tjhelete ya bona.

Jwalo ka ha ke win-e tjhelete e ngata ngata di-million, ne ke batla ho tseba hore na bankeng ya lona nka tswadisa tjhelete ena ya ka jwang, ke investment efe eng e nka e tswellisang hore tjhelete ena ka e nne e be le keketso e ntse e dutse ho lona kgwedi le kgwedi. E re ka mora lemo tse leshome, be ke tlo e lata e se e phaelletse ho feta.

O ka hodisa tjhelete ya hao ka ho isa bankeng ho etsa di-investment. Kapa wa reka dintho tse nang le theko e tlase, wa tla ikenyetsa tswala ho tsona o rekisa, kapa wa etsa kgwebo ya ho etsa bo makwenya, makwenya ke ona a etsang tjhelete haholo.

Ha ke dumellane tshebetso e jwalo, ha e na phahello e ntle haholo ya insurance.

Nka boloka dikete tse nne tjheleteng eno kaofela.

Ha ho na mohla motho a sebetsang bankeng a ka o founela mme, a o batla PIN, ha wa lokela o fe mang kapa mang PIN ya hao. PIN ya hao ke lekunutu la hao, matsatsing ana batho ba etsa botsotsi ka hore ba foune kafo ba re ke batho ba sebetsang bankeng ba re ba hloka PIN ya hao, hona le seo ba tlo se etsa bankeng ya hao.

Ke batho ba bangata bao ke ba tsebang, ba neng ba sebetsa ba sa kgonang ho boloka tjhelete hobane ba ne ba kgola tjhelete e nyane. Ba se ba phela ka diphallelo le dithuso tse tswang mmusong le mabatoweng a bona ho na le dithuso tse fumanahalang, ha ba bang bona ho le boima ho sena dithuso tse ba tholang, ba phela ka thata batho bana.